Maikutlo a me le maikutlo boitumelo ka gonne na ke tswa ga lefatshe, ke a molefatsheng le lengwe le le bidiwang Germany.

Ee, ke batla go ipona ke nametse sefofane, mme ke le mo marung ke kgona go bona tlase tsela tsotlhe. Toro ya me ke e kgolo thata go namela sefofane ka gonne ke motho le go se tshabe to explore.

Tsala go tlhokagala dipampiri tsa Visa le passport-o le ID ya gagwe, mme le madi a go reka ticket-e ya go ya kwa lefatsheng le lengwe.

Fa ke nnang teng a se kakanyo ya go dirisa ka gonne ditsela tsa fa ke nnang teng ga di a nna sentle, mo gore di ka tsamaya teng sentle gantsi dibese di a thulana mo ke nnang teng.

Bothata e ka nna ditiragalo tse o di dirileng morago a nako gore o palelwe ko go dira karata e ntšhwa, le gore gongwe o palela ke go duela madi a teng.

Go nna mokgweetsi wa dibese go siame thata ka gonne dibese di tsaya batho ba le bantsi, ebile ga e se gantsi di tlhagelelwa ke tiragalo e maswe.

Gantsi e nna bothata ba gore dibese di a mme ga di tsamaya, go le gantsi batho ba ba dirisang dibese e nna bothata go bone ka gonne ba palelwa ke go ya ditirong.

Gore dibese di tsamaye ka nako ke melao gore go nne le tse di salang di lokisiwa, mme go nna le tse salang di dira go thusa batho. Fa bese e ka nkema ka dinao e ka nna bothata thata e le .

Ke kile ka siiwa ke bese ka ntlha lebaka la gore mo ke namelang bese teng ke kwa kgole, ke paleletswe le go tshwara nako le go itse nako ya bese gore e tla nako mang.

Mme e kile ka se nne mo tikologong ya go kile gwa nna le tsa bese ka gonne gantsi ke dirisa taxi.

Ka gonne tse tona mme di ka se tsamaya mo metseng gantsi ba di direla ditsela tsa bona.

tlhatlhobo ya dibese ka ngwaga le ngwaga ga e ame gope ka gonne bese go tloga nako le nako madi a teng a tsaya ntle le ko tlase.

Ga ntsi dibese di tshwana le ka gonne tsone di tsamaya gore ura yo lesome ga gona batho, mme yone ya tsamaya gona se re ka se dirang kgotsa se sa thusiwa.

E ka nna maikutlo a leng pelo botlhoko, ka gonne dibese di re thusa thata.

Ee, ka gonne mo go rona di mabenkele a rena a gaufinyana ga re dirise dibese kgotsa dithekisi.

Matshwao ke a itseng mo ditseleng ke pedestrian line, stop sign-e, crossing.

Dikotsi tseo ke tsa gore o ka nna wa bolawa kgotsa wa gobala, go le ga ntsi dikhamphane dingwe di dirisa dikoloi tsa bone go babereki ba bone.

Go dirisa baesekele ke tsela e nngwe e le bonolo thata, mme bothata bongwe ke gore o mo tseleng o kanna wa thulwa kgotsa wa .

Dikotsi tseo ke tsa gore batho bangwe ba ba tsamayang ka dikoloi, kgotsa maoto, kgotsa di baesekele, ga ba bone tsela mme fa go sena mabone ga go bonolo go bona tsela.